Wa tseba metswalle ya ka selemong sena ke ne ke ka rata hore ka Keresemose, re nkeng diaparo tsa rona tsa kgale, re ye boahelong ba dikgutsana re lo bafa diaparo tseo tsa rona. Re kopanyeng le tjhelete hape re lo ba fang dijo tseo re ka kgonang hore re di reke bakeng sa bona, re di siye le bona le dintho tseo ba ka bapalang ka tsona ha o sena ntho eo ba e etsang ha ba dutse.

Ke ile ka bitsa ba bang ba bathusi ba ka sefofaneng ka mono hore ba tlo bona hore bothata ke eng, ha moya o batang hakanakana o hlaya fesetereng eo ke dutseng ho yona mme ba ile ba nthusa. Ke ne ke tshohile haholo ho ba ke ne ke sa utlwisisi, hobaneng ho kena moya o batang ha kalo.

Ke ikutlwa ke ferekane haholo ebile ke tshohile. Ke ile ka tlameha hore ka tjhelete eo ke e beileng ka mokotleng wa ka hore ke tlo e sebedisa, ke reke dijo tseo ke tla di jang ka nako ya ka ya kgefutso ke palame ka yona hore ke se ke ka fihla lata mosebetsing ka ha ha nka fihla lata mosebetsing, ke tlo fuwa lengolo le bontshang hore ha ke ka fihla lata hape, ke tlo tebekwa.

Haebane bothata e le petrol-o, ke tla ba fa petrol-o ya ka e ke sa e sebediseng e ke e beileng ka morao butung. Empa ha e le lebidi, ke tla ba fa dintho tseo ba tla petjhang lebidi la bona ka lona hore koloi e kgone ho tsamaya ho fihlella e fihla garage-ng moo e tla kgonang hore e lokiswe hantle.

Bongata ba bakganni ba diteraka, ba kganna diteraka tsa bona ka kelo hloko. Hobane ba tshaba ho etsa dikotsi tseleng, ka ha diteraka tsa bona di tla be di le kgolo haholo jwale di batla o se ke wa phakisa haholo kapa hona ho di jaya hobane o ka qetelletse o kene kotsing.

Dumelang re ne re tloha Gauteng, re re ya Kapa jwale re bona hore, re fositse tsela ha ntse re tla tjena re ne re kopa hore le re bontshe hore na re nke tsela efe ho tloha monana, ha re tsebe na re ka ya kae.

Haebane o ya moo e seng hole haholo, o ka fihla dihora tse pedi pele e ba nako ya hao ya sefofane, empa haebane o ya hole haholo, o ka fihla dihora tse tharo hore o kgone ho itukisa ka botlalo, ebe o ska etsa diphoso. Tjhe, ha ke tshabe sefofane, ha ke tshabe ho palama sefofane.

Melao e tlameang e be teng ke hore, motsofe e mong le e mong ya tlileng tliliniking, o tla tlameha ke hore ho tloha gate-ng a phushwe ka setulo sa hae sa mabidi ka ha e se le motho a moholo, ha sa kgona ho tsamaya ka pele ebile ha sa kgona le hore a itatise. Ditulo tseo di tla ba thusa hore ba se ke ba phakisa hobane ba tla qetelletse ba itimaditse ka ha ditulo tseo di tla ba thusa.

Ho na le matsatsi ao moo bese e ngsiang ka ha, ho tla tswa hore na ke tsuhile ka nako mang kapa hona hore ke itatisetse ho le ho kae ha ntse ke etsa dintho tsa ka ka tlung.

Ke dijo tseo o tla di jang tseleng ha o lapa, le yona metsi le yona thwishi ho tla e phumula, le kobo haebane o tlo tsamaya bosibu, hore o e futhumatse ha o se ho bata.

Hobane diterene, dia thusa haholo ebile le di-price tsa teng dia kgoneha ha di turu haholo, nka e sebedisa.

Tikete ya hao e tla ba makgolo a robong, mme bese e tlohang monana e tla tloha ka hora ya bone mesong, hore e kgone ho fihla ka pele Durban ebile e fihle e santse e le nako.

Ke ikutlwa ke tshohile haholo ha ke palama ditekesi, haholoholo haebane ke e palama, e le hore e tlo nka leeto le letelele hobane tseleng mona ba rata ho lwana bakganni ba ditekesi. Ke dula ke tshohile haholo ha ke e palame hobane ha ke tsebe hao ka etsahala hore ba re kenye kotsing, re ka lahlehelwa ke maphelo a rona kapa seemo sa mmele ya rona se fetowe.